Hai. a thi vhoni u ḓisa zwiḽiwa zwi no nga zwa vho KFC zwo ita uri vhathu vha si tshavha na dzangalelo ḽa u bika zwiḽiwa zwa sialala zwa tshivenḓa. Zwithu zwi nonga zwa vho KFC na mini zwi itiswa ngori vhathu vha ḓorobo vha tsini na ḓorobo vha kha ḓi vha tshibva mishumoni avho vhaya kona u gidima vha ya vha renga KFC vha ṱuwa hayani mara wa mashangoni a kule ha mahayani ane KFC i vha i kule kha a vha na a zwi ngo a si zwithu zwo dalaho zwine muthu a nga kona u ḽa KFC ḓuvha liṅwe na liṅwe ndi ha vhathu vhane vha fhedza vha kha ḓi bika zwiḽiwa zwa zwa zwa tshivenḓa.

Zwine nda fanela u zwi ṱhogomela ndi uri avho fhethu hune nda kho isa hone ṅwananga murunduni ho tsireledzea u guma gai zwi amba uri ndi ḓo vhudzisa vhathu vhabebi vhaṋe vhana vha vho vhono ya uri murunduni a vho ho tsireledzeaho ya hani a hu na ṅwana ono lovhaho na vhathu vhana vhone vha vhuya vha hani vha vhuya vho takala na u sumbedza uri vha kho bva hone murunduni na kana hafhaḽa hune ṅwana a vhuya ari ha tsha humela ngori o tambudziwa naa.

U isa ṅwananga wa muthannga murunduni zwi amba uri ndi kha ḓivha ndo farelela kha kha mvelele ya kale ya u bvisa ṅwananga kha muthannga a tshiya kha munna ndi nḓila ine vho makhulukuku washu vho ita yone ndi nḓila ine na nṋe muṋe ndi pfha uri na ṅwananga a songo a sibadela a to ya murunduni a fhedzi ṅwedzi a hanengei a kho guda maitele a u vha munna u tshi bva kha mutukana.

Zwiḽiwa zwine nda zwi funesa ndi ndi thophi ndi dovhi ndi delele ndi muroho wa mushidzhi na muroho wa muṋawa ndi zwi funesa ngauri zwi nkhumbudza dzi ha vhukaleni vhuṱukuni hanga ndi tshi bikeliwa ndi tshe muṱuku hayani nga khuni tshivhasoni.

Vhurangaphanḓa ha mirundu wa vhona uri vhana vha tsireledzeye ngauri, ngauri mirundu itiwa nga vhuria uri vhana vha dzule vha kha vhududo vha vhasa pfhe phepho vha sa farwe nga dzifuḽuu vhana vha ḽi zwiḽiwa vhana vha vhaṱhogomele na u tambudziwa vhana uri zwi songo vhuya ha itea ndi ndi hone vhurangaphanḓa vhune ha dzhiela dzhele uri arali havha na vha tsireledzea vha vha si lovhe vha vha ya vha kha ḓi tshila zwi amba uri na vhone matshelo vha kha ḓiḓo vha wana vhana vhane vha ḓo vha ḓo vhaisa muḽani wavho.

Tshidzimba tshi tshibikiwa nga ṋawa na nḓuhu na tshikoli na maḓi vhathu vha shela ṋawa na tshikoli maḓini zwa vholoma u swikelela zwa xaxara u swikela zwi tshi vhibva vha khono shela muṋo na nḓuhu dzo dzo koḓeliwaho.

Zwithu zwi no shumiswa musi hu kho bikiwa tshidzimba ndi khuni dzo ita mulilo na bodo na maḓi o vhilaho na muṋo na tshikoli na nḓuhu vhaṅwe vha ya shela na phonḓa na ṋawa ndi zwone zwithu zwino shumiswa musi muthu a khou bika tshidzimba hezwo.

Hu tshi ambiwa vhuswa vhutete hu ḓa vhuswa ho bikiwaho nga tshikoli vhusekene hu sina mapundu ho avhiwaho ho avhiwaho ha ita mukonde ndi hone zwino ḓa muhumbuloni wanga hu tshi ambiwa vhuswa ha makonde na vhuswa ha mutete.

Ndi zwa ndeme ngauri arali muthu a sa kho ḓi fara zwavhuḓi zwi amba uri na vharengi vha nga si ḓe vharengi vha nga si ḓe fhethu hune havha na mashika hune a vho ngo tsireledzea. Vha ḓo soko pfha uri vha ḓoḓa vha kumba zwitzhili kana vha ḓa vha ḽa zwiḽiwa zwine a zwongo bikiwa zwavhuḓi zwine muthu ane a kho zwibika nga vhudele zwine muthu wa hone ha ngoḓi ṋea tshifhinga tsha u kulumaga kana u kunakisa hafho fhethu ende na muthu ane ha ḓi fari zwavhuḓi vharengi vha nga si ḓe mara ane avha na vhuḓifari ha vhuḓi u ḓo wana vharengi na bindu ḽa u ḽa kona u aluwa.

Ndi nga muvhudza uri a tshi bva murunduni zwi a ṱangana na zwo murunduni milayo ya afho murunduni ndi awe na vhangana vhawe vho yaho mirunduni fhedzi havha vhaṅwe vhoṱhe vhane a vho ngo ya murunduni ngouri milayo iri a vho ngo tea u vhudziwa na ine kha i konḓelele a singo i amba a vha vhudza ngauri a vhongo ya murundini kha tshivenḓa zwi a iḽa zwa mirunduni ndi zwa mirundu zwahayani ndi zwa hayani mashuvhuru ha tei u ḓivha zwino itiwa murunduni a sa thuya.

Ṅwana wa musidzana nga tshivenḓa a tshi vha mufumakadzi u ya ngomani a imbeliwa ndi hafha hune na u ṱoliwa uya ṱoliwa uri u kha ḓivha musidzana na kana ono thoma u silinga zwi itiwa musanda nga na fhethu hune ha tovha vhetshelwa zwenezwo fhedzi.

Muthu anga vhuta vhuvha hawe nga u vha na mikhwa u sa ṱongela vhathu nga u sa sema vhathu nga u kona u amba na vhathu nga nḓila ya vhuḓi ya ṱhonifho ya u ḓi ṱungufhadza hu si na u ḓi to ikukumusa ndi hafho hune vhathu vha ḓo pfha vho vho ṱanganedzeya tshifhinga tshoṱhe vha tshi ḓa hafho hune ane a bika hone zwiḽiwa vhaḓa vha ḽa zwiḽiwa vho takala vha ḓiphina vha na mulalo wo vhofholowa.

Masiandoitwa ane avha hone kha mbingano yo itiwa nga vhahulwane ndi ya uri ndi mbingano ine ya ḓo tshila tshifhinga tshilapfu ngori vhathu vhahulwane vhaya ḓivha zwine vha kho amba ngeletshedzo dza vhathu vhahulwane ndi ndi dzavhuḓi ngauri havha vhathu vha a ḓivha vho no fhira khazwo hezwi zwithu ndi ngazwo vha tshi vha na ngelekanyo dzavhuḓi khethekanyo dzavhuḓi.

Zwi bva na kha miṱa nga tshivenḓa muthu u fanela u lilela mufunwa wawe miṅwedzi ya rathi hei miṅwedzi i tshi fhela a kona ha a vhuya aḓa bvula dzinguvho a kona u tamba dza fhisiwa ndi tshone tshifhinga tshine muthu a kono lilela mufunwa wawe mara miṅwe miṱa zwenezwo mbulungo i tshi to fhela vha tshi fhedza u handululwa mufunwa mufunwa na ene vha mbo ḓi namba vha vha mu utanzwa zwenezwo vha ṋamba vha ṱuwa vho fhedza tshiṅwe na tshiṅwe uri vha songo tambisa tshelede dzo iteya tshithu tshifhinga tshinzhi tshinzhi.

Ee ndi vhona zwi zwa vhuṱhongwa nga mannḓa u ṱhompha mvelele musi vhathu vha tshi ya murunduni zwinopfi zwi hwelelwa kha zwi elelwe zwinopfi vhana a vha tei uḽa kha zwi songo itiwa ndi vhona uri muthu we ḓa na heyi milayo wa ḓivha ende yo thusa lushaka u bva kale kale u swika ṋamusi.